Yebo, uhulumeni noma imiphakathi yangakithi, kufanele ibeke kuqala ukudla kwendawo kunemikhiqizo evela kwamanye amazwe. Lokhu yingoba uma side sithenga ukudla okuvela kwamanye amazwe, lokho kusho ukuthi side sisebenzisa imali kunokuthi ngabe si-invest-a noma sifake izimali zethu emikhiqizweni wasemphakathini wethu nasezweni lethu, ukuze lokho kuzothuthukisa izwe lethu nomnotho wethu.

Ngingenza isiqiniseko sokuthi wonke umuntu okunokugxeka okuthile, ngenza isiqiniseko sokuthi ngaphambi kokuthi agxeke, ingabe uyazwisisa na lokhu esengithe ngakhuluma ngakho. Uma ngibona ukuthi kusakhona ukugxeka noma khona anginasiqiniseko sakho, ngingamchazela kabanzi ngiphinde kuloko kade ngikusho, ngiphinde ngengeze ukuze ezokwazi ukuthi azwisise kahle lokhu ade ngikusho. Mhlawumbe lokhu, kungakwazi ukuthi kumsize ukuthi ayeke ukugxeka. Uma kungenjalo, ngingenza isiqiniseko sokuthi uma ngimphendula, ngimphendula ngomoya ophansi, ngingakhombisi intukuthelo.

Lezi zinguquko kungafuneka ukuthi abafana bakulendawo befundiswe, ukuthi akufanele neze babheme izidakamizwa, njengoba sekuyizona ey'bonakala ukuthi ngathi izona eyiphatha izimpilo zentsha, ikakhulukazi abafana bakulendawo. Okunye, kungafuneka ukuthi bakhuthazwe kakhulu ukuba bafunde, ngoba umhlaba esiphila kuwo manje, uyadingeka ukuthi umuntu makafunde ukuze ezokwazi ukuziphilisa. Ubugebengu futhi abubuyiseli, kungafuneka ukuthi bafundiswe kabanzi ukuthi akuyo yonke isikhathi lapho kudingeka khona ukuthi kwenze ubugebengu. Ubugebengu abubuyiseli futhi abubi nemiphumela emihle. Ngakho-ke kungafuneka bekhuthazwe ukuthi bengabhemi izidakamizwa, baziphathe kahle, baphinde futhi bafunde, bazimisele ukuze bezoqhakazisa ikusasa.

Imikhosi ibaluleke kakhulu, ikakhulukazi eyindaweni zasemakhaya. Kulendawo-ke yangakithi, imikhosi isize kakhulu ukuba ilolonge izingane ezincane, kungaba izinsizwa ezincane, okanye izintombi ezincane. Kangangokuthi endaweni yangakithi, intsha yangakithi iyahlonipha kakhulu, iyamazisa umuntu omdala. Lokhu-ke kuyingxenye yezinto esifundiswa zona njengezinsizwa, noma njengezintombi. Okunye, intsha yangapha iyakwazi ukuthi uma ungumuntu omusha kufanele ukuthi uziphathe kanjani, noma nje kwenzeka ukuthi kuba nabanye abaphumayo esandleni, kodwa sonke siyazi ngoba safundiswa, saqeqeshwa ekutheni kumele siziphathe kanjani, kanye nezimpilo zethu, kumele siziphathe kanjani.

Niyazi yini ukuthi yini isizathu esenza ukuthi ukhokho wenu noma ukhulu wenu aphile kuze kube yimanje? Isizathu-ke esenza lokho, ukuthi kusukela esamncane kuze kube yimanje, ubephila nje edla ukudla kwesintu. Ukudla kwesintu ningakuthatha kancane, kunempilo, yingakho ukhokho wenu esaphila kuze kube yimanje. Ukhokho wenu noma okhulu wenu akazange aze adle loku kudla enikudlayo, enithi nina woma-burger, noma-fast food kanye noma-pizza. Konke loku kudla akunampilo, ngenxa yendlela okwenziwa ngayo. Ukudla kwesintu ikona okunempilo ngoba kuyatshanwa.

Umcimbi wesintu akusiwo owabantu ababili noma imindeni yabo laba ababili abasuke beshada, kodwa kungumcimbi womphakathi wonkana. Umcimbi wesintu uyabuqinisa ubuhlobo. Ngenkathi abantu bomphakathi behleli noma bethamele umcimbi wesintu, bedla ndawonye, bexoxisana, kukhandeka ubuhlobo obusha, okanye kuvuseleleke ubuhlobo obudala.